Ifowuni yam yokuqala ndayithengelwa ngutata wam and ndandonwabe kakhulu.

I-smartphone singanyamalala imini yonke, impilo yam ingatshintsha kakhulu. Kuba ngoku i-smartphone sisebenzisa ukuthi sifake izicelo zomsebenzi mihla le, kuba imisebenzi ingekho.

Ndingathenga idatha elukwazi ukuthi ndikhonekthe ukukwazi uba ndikwazi ukubukela iimuvi kunye ndikwazi ukubukela nebhola lombhoxo online.

Ungaphazamiseka kuba kaloku awuzukwazi ukuthi ukhonekthe, kuba kaloku iWi-Fi usuke isekhaya. Ngaphandle kokuba unayo le Wi-Fi encane okwazi ukuhamba nayo ehlala isepokothweni yakho.

Imuvi uyakwazi ukuyibukela kwi-smartphone sakho kule mihla yangoku. Imuvi uyakwazi nokuyibukela kwi-laptop ungakhange uhlale phambi kweTV.

Kukuba ungene kwi-intanethi ukwazi ukuhluza amajelo anemithombo yolwazi ukwazi, ukuze ndikwazi ukufumana inkcazelo echanekileyo ngombandela.

Ndithanda ukubukela Isitha The Enemy. Kuba ifundisa indlela abantu abakwababazizitha kuwe ngayo noba basondelelenene kangakanani na nawe, kodwa kumele ubabheke ngelihlo lokhozi.

Andiboni ukuba yindlela elungileyo ukuba abantwana abancinci basebenzise ii-smartphones kuba kaloku izinto abazibukelayo zisemgangathweni ophezulu kakhulu kwaye zingabalimaza ekuhambeni kwexesha.

Indaba zokuba iqela leKaizer Chiefs ebelidlala neOrlando Pirates izolo lithathe indebe yeNedbank.

Indlela yokumelana ngayo nabaxhaphazi okanye abantu abantlontayo kumajelo okuncokola kukuba ungaphenduli nantoni na. Ukuba kuyaqhubeka ukwenzeka loo nto kukuba uye emapoliseni uyovula icala ngokuntlonteka.

Loo nto ingabanceda ekuthenini bakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo ebahlulayo, ukwazi ukuthi bafune ulwazi oluninzi oluphangaleleyo.

Xa kunomoya kakhulu i-intanethi iyakubangela ukuba icothe.

Kukuba afumane i-smartphone abe sele ethenga le nto kuthiwa yi-router, iWi-Fi ekwazi ukungena epokothweni uhambe nayo noba uyaphi na.

Kakhulu kuba abanye abantu abazazi ezinye iilwimi. Umzekelo, abantu abangayanga esikolweni nabantu abadala abangazaziyo ezinye iilwimi bayakwazi ukuthi bakhethe ulwimi lwesiXhosa.

Ingaluncedo kakhulu kuba amaprojekthi amanintsi aye afune abafundi besikolo baye kwiiWi-Fi ezikufutshane nabo, abanye basuke bengenayo imali yokuthi bathenge idatha. Loo nto ingaluncedo emphakathini nasebafundini.

Ukuze ukhusele iWi-Fi yakho ukuba uwonkewonke angakwazi ukuyisebenzisa kukuba uyifake iphasiwedi.

Abantu abaninzi bayabaxhaphaza abanye abantu ngale nto kuthiwa yi-cyberbullying, kuba bayakwazi ukuzifihla kwi-intanethi bangazibizi ngamagama wabo wokwenyani.

Loo nto ingaba yingozi kakhulu kuba abazukwazi ukuthi bafunde kakuhle, bazosoloko becofa iifowuni zabo. Nokuthi futhi kuyingozi kuba bazodibana nabantu abayingozi, loo nto ezodala i-human trafficking nokuthi badlwengulwe ngabantu abangabaziyo.

ULinkedIn uyakwazi ukuxhumana nabaqeshi uqobo lwabo nabantu abakwi-HR team, kanti uFacebook ugcwele abantu ngamaxoki abathi bakufunela umsebenzi okungenguwo.

Kulula kakhulu kule mihla yangoku kuba akuthathi nditsho imizuzu emibini ukuthumela umyalezo, kanti kudala kwakuthunyelwa iileta ezazithatha amaveki ukuba imiyalezo ufike kumnikazi wawo.

Abanye besuke bebukela izinto ezenzeka kwingingqi yabo. Umzekelo, ukuba ubukela umathotholo waseMampondweni ufuna ukuva iindaba zaseMampondweni, kanti ezakumabonakude ziindaba zelizwe jikelele.

Amajelo okuncokola afanelekileyo okunokusetyenziswa ngumntu ofuna ukwenza isibhengezo ngeshishini nguFacebook, kuba amaklayenti amaninzi ungawafumana khona kuFacebook. Nokuthi abantu abaninzi bangakwazi ukushera umsebenzi wakho uze uyofikelela ebantwini abaninzi abazowubona bakuxhase.